Munghana u nga kali u vilela leswaku xikombelo xa wena xo lomba mali xi ariwile, na kona a wu ta va u tisirhelelile ka swi swo tala hikuva a wu ta hakela mitswalo leyi nga heriki, u ti pfunile swinene kambe u nga kali u vilela munghana u nga ali u vilela na ku n'we, nkarhi lowu ta ka swi ta lungha, nkarhi lowu taka swi ta tshamiseka na kona u tisirheleli ngopfu ku va xikombelo lexi xi ariwile, loko a xi pfumeriwile a wu ta hakela mitswalo leyi nga heriki na ku hela hikokwalaho, va ku sirhelelini loko va nga nyiki mpfuno wa swa timali, u nga kali u vilela munghana yi ta ta leswi nga swa wena, leswi nga swa wena swa kha swa ta swi le kutani leswi nga swa wena u nga kali u vilela.

Swi ta va khumba swinene vavuyeriwa hi mhaka ya ku, a vafanele vatirhisa mali yaleyo, eka ku lahla murhandziwa wa vona, leswi swi khumba vavuyeriwa hikuva va vuyeriwa hi mali yo tala swinene, ku tlula lava kumaka mali hikuva va ta va nga ha ri hava ntirho wa yona mali, hikuva ku ta va ku hundzile nkosi na kona va ta va va nga ha ri hava na ntirho wa ku tirhisa mali yo yaleyo leyi a yi fanele yi tirha eka nkarhi wolowo hi nkarhi wolowo hikokwalaho va vuyeriwa lava ndzindzakhombo, va vuyeriwa swinene.

Eya ni nga teka mali ya xikweleti ya swichudeni, leswaku ni hakela mali ya University hikuva dyondzo yi na nkoka swinene n'wana a nga fanelangi ku a tsan'wiwa dyondzo hikokwalaho ka ku pfumala mali mutswari u fa a endla xin'wana xin'wani leswaku n'wana a kuma dyondzo, hikuva dyondzo yi fanelerile swinene, dyondzo i xitlhangu, dyondzo yi endla leswaku munhu a va na vumundzuku lebyinene hikuva eka mundzuku wa siku a hi swi tivi ku leswaku ku ta humelela yini? Hikokwalaho ni nga teka mali ya swichudeni leswaku ni hakela mali ya University leswaku n'wana a ta kuma dyondzo, leyi faneleke leyi nga ringanela, hikokwalaho n'wana a nga fanelangi a tsan'wiwa dyondzo hi ku kala mali.

Ku papalata xiyimo lexi, munhu u fanele ku tiva matirhelo ya ndzindzakhombo ya leyi a yi chuzeke, na ko na a tiva leswaku u ya yima nkarhi wo fika kwihi leswaku a ta kuma ku kuma mali eka ndzindzakhombo kumbe ku lahleriwa murhandziwa wa yena. Munhu u fanele a tiva hinkwaswo swa ndzindzakhombo leswaku va endla yini eka dzindzakhombo leyi, munhu u fanele ku tiva swilo hinkwaswo leswi a faneleke ku swi tiva hi ndzindzakhombo yo karhi hikuva eka mundzuku wa siku u ta lova mali kumbe a tisola, kambe xihoxo xi ri na yena hikuva a nga vutisangi matirhelo ya ndzindzakhombo ku ri ndzindzakhombo yaleyo yi tirha njhani?

Xitokofela hi loko vanhu va humesa mali n'hweti leyi va nyika loyi siku n'hweti leyi taka va nyika un'wana swi ya hi nhlayo ya vanhu van'wana va tlanga va ri ntlhanu van'wana va tlanga va ri vambirhi. Swilo leswi swi tirhisana kahle hi ku hlayisa mali hikuva u kota ku endla swilo swa wena kahle, u kota ku pulana swilo swa wena leswaku u lava ku endla yini hikuva u nga ka u nga veki mali ekaya kumbe ebangi u ta hetelela u yi tirhisa kambe leswi u tirhisana na van'wani leswaku u fikelela leswi u swi lavaka.

Xitokofela xi nga kurisa ku tshembana exikarhi ka vaaki leswaku hinkwenu ha tivana etikweni nakona ha swi tiva ku loyi loko ni n'wi tlangerile hi xitokofela u ta ni vuyisela mali ya mina nakona ku hava loyi a nga tivi ku mbabva hikokwalaho ka tiko rero hikokwalaho hi lava vanhu lava tshembekaka nakona munhu loyi a nga tshembekiki ha vula leswaku loyi a hi n'wu lavi.

Xikongomelo xa swirho swa switokofela leswi fanaka swi nga va leswaku va lava ku maka tiyindlu, va lava ku yisa vana eswikolweni van'wana va lava ku xava fenichara kumbe swa le mutini leswaku muti wu kota ku vonakala kumbe va lava vona vinyi leswaku va va na vutihlamuleri eka mali ya vona va nga tshameli ro kombela hikuva ku kombela swa hlupha, va lava leswaku va xavisana swilo loko va xavisana swilo ku hava loyi a nga ta pfumala swilo emugangeni wolowo.

Ku na nkoka swinene hikuva loko u chela mali n'hweti na n'hweti hi ku landzelelana mali ya wena ya tswala kumbe ya andza kumbe loko u yi lava u nga kuma mali leyi nga tala hikokwalaho i rifuwo ra kahle swinene na kona u nga huma u ri na mali yo tala swinene yo ringanela swilo leswi u swi lavaka.

Loko khadi ra mina ra debit ri ariwile ndzi fanele ku foyinela ebangi ndzi lavisisa hi xivangelo xa leswaku ri ariwile hi mhaka ya yini, nakona ndzi vona leswaku swikweleti swa mina hi swihi ni tlhela ni sungurisa leswaku ndzi ri apulaya futhi hi vuntshwa loko ndzi tivile xivangelo xo ariwa ka rona.

Swi na nkoka swinene leswaku swirho swa switokofela swi tshembana swi na nkoka hi ndlela leyi, hikuva mali yi nga ka yi nga lovi hikokwalaho munhu un'wana na un'wana u fanele a tlangela munhu loyi a nga ta n'wi tshemba leswaku mali ya yena yi ta vuya a yi nge lovi nakona ku tshembana loku ku ya leswaku mali yeleyo loko yi khomiwa hi munhu wo karhi a yi nga lovi kumbe njani na, hikokwalaho loko hi tlanga xitokofela hi fanele hi tshembana hinkwerhu ka hina.

Hayi, e-e, ku va munhu a ri na vuvabyi a nga sindzisiwi ku teka ndzindzakhombo, ndzindzakhombo yin'wana na yin'wana yi nga va na swipimelo swa yona kambe munhu a nga sindzisiwi ku teka ndzindzakhombo a ri na vuvabyi byin'wana kambe tindzindzakhombo tin'wani a ti pfumeli leswaku munhu a teka ndzindzakhombo a ri karhi a vabya kambe tin'wani ta pfumela swi ya hi ndzindzakhombo yaleyo yi ya ka hi rihanyo ra munhu loko a ri karhi alava ku teka ndzindzakhombo.

Munhu wo ka a nga la ku pfula akhawunti ya le bangi, ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a pfuli akhawunti ya bangi hikuva mali a nge swi koti ku yi veka endlwini, hikuva ku na makhamba kambe akhawunti ya bangi mali yi va yi hlayisekile swinene.

Va ku tivisa leswaku u ta hakela njhani, nakona tin'hweti tingani, nakona xikweleti xa wena xi ta fambisa ku yini nakona u ta vuyeriwa hi ndlela yihi.

Ni vona ku ri mhaka ya kahle swinene hikuva vatswari van'wani vana va vona va dyondza kule, nakona va nga va nge swi koti leswaku va ya eka tindhawu leti va dyondzaka tona vana va vona, kumbe ku ya ebangi va vona swi hlwela nakona swi dya nkarhi.

Ndzi vona kahle swinene hikuva ku va na vamachonisi va vuxisi, nakona va tekela vanhu advantage hikuva va lava mali. Phepha hi rona leri faneleke na loko munhu a ku kolota a nga hakeli u ta kombisa phepha wa pfumeleriwa ku ya pfula nandzu, u mangala. Kambe loko u nga ri hava phepha ra nawu a wu pfumeleriwi ku ya mangala hikuva vuchonisi bya wena a byi le nawini.

Swi na nkoka swinene leswaku u pfala akhawunti ya wena loko u nga ha lavi ku yi tirhisa, hikuva u ta kolota mali ya tax loko bangi u nga ha ri ku yi tirhiseni.

Swi na nkoka swinene leswaku vatirhi va endla swa vuvekisi lebyi va nga ta byi kuma loko ntirho wu hela. Va nga kota ku endla swo tala swinene loko ntirho wu hela kumbe ku tihlayisa hi mali yoyaleyo loko ntirho wu herile, ku kondza loko va kuma ntirho wun'wana.

Swi na ku tikisela hikuva vo tala a va tshami kusuhi na tibenge, nakona mali yoyaleyo a va koti ku tirhisa ku senderiwa mali hi tinambara vo tala va kota ku tirhisa khadi.

Ina ndza pfumela leswaku tiyunivhesiti ti ngheniwa mahala hikuva a vana vo tala a va humi emimitini yo fana, van'wani va swerile kambe va na yona, van'wana va na yona mali yo hakela. Hikokwalaho va lava nga swela va nga tshiki va nga ka va nga tshiki ku dyondza hikuva va swerile a va na mali yo dyondza xikolo.

Swi pfuna swinene hikuva vo tala a va ha lavi ku khandziya, va heta mali leyi va nga riki na yona hikuva na wona muholo wutsongo.

Kokwana loko mi pfula , akhawunti eka bangi ya hina ku na mali leyi mi fanelaka ku yi humesa leswaku khadi ri ta kota ku tirha. Mali leyi i ya n'wina yi tshama ekhadini ra n'wina loko mi nga hoxanga mali leyi khadi ra n'wina a ri nge koti ku tirha kumbe ri ta va ri nga se tirha, nakona loko mali yi nghena yi ta kokiwa loko mi nga hoxi mali leyi. Nakona eka minkarhi hinkwayo loko mi nga teka mi teka mali ya n'wina hinkwayo loko ku nghena mali yin'wani kumbe mi hola eka muholo lowu landzelaka ku ta kokiwa swimalananyana swo khoma khadi ra n'wina. Hikokwalaho swi na nkoka swinene leswaku mi hoxa mali ximalana switsongo leswaku khadi ra n'wina ri ta kota ku tirha nakona ri nga pfaliwi.

Ni nga n'wi tsundzuxa leswaku xikan'wekan'we a ya ebangini ku ya chela mali leyi, hikuva swo tirhisa tinomboro ku chela mali a swi sasekanga hakanene, hikuva nkarhi wun'wana yi nga hetelela yi nga fikangi kumbe va nga tivi leswaku i mani a yi hoxeke hikuva ebangi wa tsala mavito leswaku yi huma eka mani. Nakona u nga endla xihoxo u yi chela eka munhu wa wrong kambe ebangi u nga kota ku yi vuyisela endzhaku.

Swi ehlise swinene mhaka ya mali yo khandziya eka vanhu va le matikoxikaya, hikuva va nga teka mali emakuleni kumbe eka swin'wana swa switolo kwalahaya tikweni, ku tlula ku tirhisa mali yo tala ku khandziya.

A swi na vuhlayiseki hi ku swin'wana swi na vuxisi, hikuva swi kahle ku ya ebangi ku ya benga kona mali ya wena hikuva wa swi tiva leswaku yi hlayisekile.

Eya swi tshamisekile hikuva vo tala a va swi koti ku fikelela mintsengo leyi lavekaka eyunivhesiti.

I ndlela ya kahle swinene leswaku munhu a xava airtime hi mobile money akhawunti, hikuva a swa ha lavi leswaku a ya exitolo ku ya yi xava, nakona swi hlayisekile swinene kumbe swa hatlisa swinene leswaku munhu a hatla a xava airtime, loko a loko a lava ku yi tirhisa hi xihatla.